Ngwaneso jwalo ka ha o tseba hore o no sign-ne tokomane mona e dumelang hore o tlo beha tjhelete ya hao dikgwedi tse leshome le metso e mmedi pele o ka e fumane. Empa ha jwale o so oe hlokela lebaka la bohlokwa. Ha ho na bothata tjhelete ya hao o tla e fumana, empa tseba hore ho na le ditefiso tseo banka e tlo o lefisang tsona. Ditifiso tsena re di bitsa le di-penalty fees. O tlo lefa di-penalty fees ka baka la hobane o so o kgaotse konteraka le banka, tumellano eo neng o sign-ne o se e kgaotse. Ka hona banka e tlo tshwanelwa ke hore eo lefise di-penalty fees. Hape di-penalty fees di tena di ba teng ka baka la hobane re batla ho kgothaletsa bareki hore ba behe tjhelete ya bona nako ho fihlela nako eo ba dumellaneng ka yona. Hore ba tle ba kgone ho fumana e felletse.

Nkgono o tlameha ho nka fonofono ya hao, mme ebe o kena App-ong ya Play Store. Ha o qeta moo o be o kena mane hodimo o re search, ha o qetile o be o kenya lebitso la banka ya hao eo e sebedisang. Ka morao ho moo App ya banka eo e tla hlaha. Ha e hlahella o tlo tobetsa ho yona ebe wa e download-a. Ha o qetile ho e kenya founung ya hao, e tla be o batla ditokomane tsa hao tsa banka. Jwalo ka mabitso le account number le tsohle tse hlahang moo. Ebe wa di kenya ka morao ho moo App ya hao e tla sebetsa ntle le tshitiso ya letho founung ya hao. Empa e bang o sa kgone tseo tsohle, ke o kgothaletsa ho etela bankeng ya hao ka sebele o ba bolelle hore o na le bothata bah o e kenya founung. Mme ebe bona ba tla ho kenyetsa tsohle ntle le tshitiso ya letho la tifiso ya letho.

Theola moya hle ngwaneso, kea utlwisisa hore o halefile haholo ka baka lang taba ena. Empa ke batla ho hlalosetsa feela hore o tsebe hore dollar-ra le ranta ha di lekane. Ka hona ha o batla ho fetolela ranta, ha o batla ho fetolela dollar-ra ka ho diranta, o tsebe hore tjhelete ya hao ha e sa tla lekana le eo. Ka hona e tla be e fetotswe e tla be e se le ya ka mona ka Afrika Borwa. Ha e sa tla lekana le ha e le di-dollar-ra. Le hape o tlamehile o tsebe hore ho na le tjhelete eo oe lefang bakeng sa hore o tlo kgone ho thuswa hore o fetolele dollar-ra ya hao ka mona ka diranteng. Tseba hore ha se botsotsi hohang empa e le metjha eo re tshwanetseng ho e latela. Re kopa ore tshwarele ka ha re hlolehile ho hlalosetsa kgetlong la pele hore re sebetsa jwang.

Motswalle wa ka ke o eletsa hore o bule fixed savings account. Account eno e tlo o thusa haholo ebile ke e ratela hore e tla o kgona hore o bue hore o batla tjhelete ya hao e dule nako e kae mo account-eng. Ha ntse e dutse jwalo, e tla dula e ntse eo tswalla kgwedi le kgwedi, o tla dula o ntso o thola tswala ya teng. Ke o eletsa hore o bule yona. Empa o tsebe hore ka ha o tla be o sign-ile, o tekenne tokomane kapa yona contract e dumelang hore o tlo e beha nako e kae. Le ha ekaba o se o hloka tjhelete eo ya hao. Ha ho na bothata o tlo kgona hore oe fumane, empa o tlo e fumana ka tlase ho reng. Ka tlasa hore o tlameha hore o lefe penalty fees. Hore hobane ka baka la hobane o tla be so kgaola mahareng. Kea o eletsa hore o bule fixed savings account ngwaneso.

Seo nka se etsang ke ho lekola credit score ya ka hore e eme jwang. Ke kgone ho bona hore keng se sitisang hore ke ske ka kgona ho fumana mokitlane. Ha ke qetile ke bokelletse ditokomane tsohle tsa ka tse bontshang tsa ka tsa ditjhelete. Tse bontshang hore ke sebetsa kae le hore ke sebeditse nako e kae moo. E bang ho ntse ho hloleha ho le jwalo. Seo nka se etsang ke hore ke ipolokela tjhelete ka tsela e jwang? Ka tsela ya hore banka e be yona e tjhelete account-ong ya ka kgwedi le kgwedi ha ke hola. E nne e hule ka kgwedi ka kgwedi ho fihlela ke ba ke kgona hore ho ho ithekela motse eo e leng wa ka. Ke nahana sena se ka nthusa haholo hore ke kgone ho iphumanela ntlo ya ka ka ho boloka feela.

Ho bohlokwa haholo motswalle hore o be le karata ya sekoloto. Lebaka la pele ke hore e tlo o thusa ho nyolla credit score ya hao. Ka hona o tla kgona ho fumana mekitlane nakong e tlang ho dibankeng, le hohle mo kadimisanwang ka tjhelete teng. Hape nna ke bona e thusa haholoholo maemong a tshohanyetso mo a iphumanang o sena tjhelete letho, empa ha o na le kareta ya sekolotoo o kgona ho reka tsohle tse o di batlang ka yona. Mme o tla lefela ka morao, yona e bohlokwa haholo. Ha ke batle ho bua maka ka ho thusa haholoholo tabeng ya maemo a tshohanyetso. Ke bona e le hantle hobane o ka kgona ho reka o ntso o le hae ka yona, mme wa patala ka yona o ntse o le hae. Mme di ntho tsa hao tsa tliswa ho wena kapa o ka kgona le ho ikisa lebenkeleng wa ilo reka ka yona, o sa tshwara tjhelete yona e haholo.